Abalimi kufanele baqeqeshwe ngesikhathi sokulima. Umuntu olimayo kufanele azi isikhathi alima ngaso ukuthi izulu livame ukuba njani ngaleso sikhathi.

Yebo, kubalulekile ngoba indlela yanamuhla yokulima ihlukile kakhulu kweyasendulo. Eyasendulo ayidingi izinto zesimanjemanje ezifana nezisetshenziswa ze-technology. Lokho kusho ukuthi uzokwazi ukonga izindleko.

Abafuyi bezinkukhu babhekana nezinselele ezifana nokufa kwazo izinkukhu ngenxa yokushisa kakhulu noma ukubanda kakhulu. Ukumiswa kokudayiswa kwezinkukhu ngenxa yesifo esibulala zona izinkukhu.

Inselelo yokuqala oyoba nayo ukuthi kudingeka ube nolwazi lalento oshintshela kuyo. Kuzokuthatha isikhathi ukuhlanganisa lolo lwazi. Enye inselelo ukudingeka kwemali eningi yokuthenga izisetshenziswa zalento oshintshela kuyo.

Ngaphakathi kwendawo ebamba ukushisa uzothola izintuthwane eziyizibungwana eziphila ngezitshalo, ozitshalile. Uma zidla lezi tshalo ziyakhula, ziphenduke izimvemvana, ezihle, eziqhakaza njengezimbali.

Abalimi abasafufusa ababi nemali yokuthenga imishini yokwenza ukulima kubelula. Baphinde basokole ngokuthola abatshali zimali abazobanika imali ukuze ukulima kwabo kukhule. Uma baboleka imali ebhange, kuba nzima ukuthi bayiphindisele.

Ngazizwa ngijabule kakhulu futhi nginganawo namagama okubonga uma usisi wami omncane angithumela isigqoko asenze ngewuli ngenkathi ngisenyuvesi eKapa. Ngikhumbula ngisigqoke ngosuku lwami lokuzalwa, wonke umuntu bekasincoma.

Ngifisa ukubona inkampani yami yezolimo ikhiqiza izitshalo ezizothengisa umhlaba wonke jikelele. Nginethemba lokuthi kulo nyaka izitshalo zami zobe sezitholakala kuzo zonke izitolo zaseNingizimu Afrika. Kule sizini, ngibheke ukuthi ummbila uzokhiqiza kakhulu ngenxa yezulu elina umvimbi kusukela inyanga iphelile.

Impova yomoya inceda ngokuthi yenze izitshalo zikhande ezinye izitshalo ezisha, kanti-ke nezinambuzane ezifana nezinyosi kanye nezimvemvane nazo zinceda izitshalo ukuthi zikhande ezinye izitshalo. Kanti-ke, impova yamanzi yona inceda ngokuthi ilekelele ukukhandeka noma ukuzalana kwezitshalo zasemanzini. Impova ithuthwa umoya ukuze ifike ezitshalweni. Lokho kuhluke kakhulu uma ukuqhathanisa nezindlela ezifana nokuzalana kwabantu kanye nezilwane.

Kunomthelela omkhulu kakhulu ngoba uma izulu lina kakhulu lidala umonakalo wezikhukhula. Uma ilanga lishisa kakhulu lidala isomiso kanti futhi liheha nezinambuzane eziyingozi ezitshalweni. Izikhukhula ziphinde zehlise isivuno sezitshalo.

Endulo zazingasetshenziswa izibulali zinambuzane kanti futhi kwakulinywa ngezinkomo kuthuthwa ngamakalishi. Izimbewu ezinceda izitshalo ukuthi zondleke ezifakwa amakhemikhali zazingekho. Mina ngikhande indlu ebamba ukushisa umndeni wami wawungenayo. Ngisebenzisa ugandaganda uma ngilima. Ngiqasha iloli uma ngithutha izitshalo ngiyozidayisa.

Iningi lentsha licabanga ukuthi umkhakha wezolimo awunayo imali eningi. Ngonyaka ka-twenty, twenty-three, umkhakha wezolimo wenze four hundred and forty-five million, four hundred and fifty thousand wamarandi, kanti lo mkhakha ubaluleke kakhulu ngoba uhlinzeka ngokudla ezweni. Uma wazi ukulima ngeke ulambe wena nomndeni wakho.

Omasipala basemadolobheni bangagqugquzela abahlali ukuthi bonge amanzi. Amanzi asemadamini angangcoliswa, kulungiswe amapayipi avuzayo. Abahlali kufanele bathenge izinsiza zokukhongozela amanzi wemvula, ukuze bakwazi ukuwasebenzisa ukunisela izitshalo, nokuwasha izingubo zokugqoka kanye nezimoto.

Inani labantu abahlala emadolobheni liphezulu kakhulu. Lokho kwenza amanzi asetshenziswe kakhulu emadolobheni. Uhulumeni uthumela amanzi emadolobheni wase-Gauteng, amadolobha afana ne-Johannesburg. Lokho kudala ukuthi kuthunyelwe amanzi amancane kwezinye izindawo ezasemapulazini.

Unyaka ka-twenty, twenty-two, unyaka owalethela abalimi abaningi baseNingizimu Afrika injabulo, ikakhulukazi abalimi abalima ummbila. Ummbila wawukhula ngesivinini futhi ukhula nasebusika ngoba imvula yayina kakhulu. Ngaloya nyaka ngavuna kabili ummbila, ngadayisa amaloli amane ommbila adonsa ama-trailer ngamabili.

Kule ndlela yokubambisana nginganikela ngolwazi lwami engalifunda enyuvesi yaseKapa. Kanti ngingazuza ulwazi engingakaze ngilifunde uma ngisenyuvesi. Izinselela esibhekene nazo kule modeli yokubambisana ukuthi iningi labalimi abanalo ulwazi olwanele lezolimo. Ezinye izinselela ukuthi azanele izinsiza zokusebenza esinazo.

Umuntu othanda ukulima kumele abe nekhono lokubekezela, ikhono lokulalela, ikhono lokusebenza nabanye abantu, ikhono lokumaketha, ikhono lokusebenza ngaphansi kwengcindezi.

Izinzuzo zokudla okufakwe emathinini ukuthi kuthatha isikhathi eside ukumosheka. Kunomsoco omningi uma ukuqhathanisa nokudla okujwayelekile. Akudingi ukugcinwa emakhazeni. Ububi ukuthi uma lokhu kudla kuthola ukushisa kulahlekelwa umsoco. Ukudla okuningi okusemathinini kunesawoti noma ushukela omningi. Lokhu kudla uma uke wakudla kumoshekile ngephutha, ugula kakhulu.